Ngokoluvo lwam imidlalo yokuzonwabisa okanye imisebenzi yokuzonwabisa enokwenziwa lulutsha kunye nabantu abadala ingaba yimidlalo yetheyibhuli, itafula efana netshesi. Ingaba yimidlalo yokubukela ii-movies. Ingaba yimidlalo yokuhamba hamba elwandle bazivocavoce kwiindawo zokuzivocavoca ukuze bahlale bephilile, besempilweni bazive basemandleni.

Imidlalo endinokuthanda ukuyibona ifumaneka ezikolweni kwindawo endihlala kuyo yimidlalo ye-rugby, yimidlalo yetheyibhuli efana nee-scrabbles okanye ii-chess, kube yimidlalo yee-videos.

Ewe, ukuba ndinokunika ithiwa lokujikeleza uMzantsi Afrika kwaye kumabonakude okanye efowunini, endinganqwenela ukufikelela kuzo zonke ezo ndawo xa ndinokufumana elo thuba.

Ngokoluvo lwam zikhona iinzuzo ekuthatheni inxaxheba kwizinto zokuzonwabisa. Iinzuzo ezifana nokuhluza ingqondo, ukugcina umzimba wakho usempilweni, ukuphucula ubuhlobo. Ukanti kweminye imidlalo yokuzonwabisa uyakwazi nokufumana imali okanye ii-voucher ezithile ekunikezelwa ngazo.

Ndingathetha naye utatomkhulu wam ndithi kuye, tatomkhulu wam, ndiyakuvuyela kakhulu ukuba unomdla wokufunda ukukhwela ibhodi zokutyibiliza. Oku kuthetha ukuba usenempilo entle kwaye umnandi ukufunda kumnandi ukufunda izinto ezintsha. Ukukhwela ibhodi zokutyibiliza kubalulekile kuba kunokuphucula umzimba wakho, ukukhuphula umzimba kunye nokuphucula amakhono okuhamba. Kodwa kufuneka uqinisekise ukuba wenza oku ngokukhuselekileyo kwaye usebenzisa indawo ezifanelekileyo zokufunda ezifana nezikhululo zemidlalo okanye iipaki ukuze unciphise amathuba akho okulimala.

Ndicinga ukuba benziwa lula ubuhlobo xa abantu bedibana ngokusebenzisa imidlalo. Kuba imidlalo inika abantu ithuba lokukhulula uxinzelelo kwaye ivumela abantu ukuba babe babone imeko ecacileyo bakwazi nokuthetha. Bayayifundiswa nentlonipho xa bedibene emdlalweni bedlala kunye kwaye bachitha ixesha elininzi bahlala besondelene, ukanti bayakwazi nokuthembana.

Ewe, ndiyavumelana nale ngxelo. Imidlalo inokuba siso isixhobo sokuthintela ulwaphulomthetho nobundlobongela. Kuba abantu abatsha ixesha elinintsi xa belichithela emdlalweni abasoze bacinge izinto ezingokhiyo ezingalunganga, abanalo kwanexesha lokuyokwenza ubundlobongela. Ukanti ixesha elininzi emdlalweni bayafundiswa ngendlela yokuziphatha nangentloniphi.

Ukuba ndinokuziqalela elam iqela lezemidlalo kwingingqi endihlala kuyo bendinokuziqalela iqela lebhola ekhatywayo kuba ibhola ekhatywayo ndiyayithanda, ndiyakuthanda nokuyibukela. Ukanti maninzi amakhwenkwana asakhulayo kwingingqi endihlala kuyo ebendinokuthanda ukuwabona ekhula esazi ibhola ekhatywayo. Ndiwafundisa intlonipho kwaye ndiwagcina angazenzi izinto ezifana nobundlobongela nokwenza izinto ezingalunganga ekuhlaleni.

Ewe, ndiyacinga ukuba ndingaze ndiyithathe inxaxheba ekubalekeni i-marathon kuba ndiyayithanda imidlalo efana ne-marathon. Ukubalekela i-marathon kuncedisa ezintweni ezininzi emzimbeni ezifana nokuphucula indlela yokusebenza kwentliziyo, ukuphucula ulusu lomntu okanye isikhumba, ukuqinisa nokunika amandla umzimba, ukuphucula ukusebenza kweendlebe kanye nezinye.

Ngokoluvo lwam iqela lebhola ekhatywayo endicinga ukuba linekiti okanye ijezi egqwesileyo yi-FC Barcelona. I-FC Barcelona ikwazi ikwaziwa ngokuba ineekiti kunye nejezi elihlala lihlaziywa. Zihlala zibukeka ngokugqwesileyo kwaye zibonisa ubuhle kunye nobuchule. Imibala yeqela ukubandakanya u-blue no-maroon ibonisa umgangatho ophezulu kunye nobuhle obuhlala bujolise kwiimeko zemidlalo.

Ukubukela ukuphuma kwelanga andikaze ndikwenze, kodwa ndicinga ukuba yinto endingathanda ukuyenza. Kuba ngokokuqonda kwam, ngokuqinisekileyo umsebenzi ngumsebenzi enomtsalane kwaye othandwa ngabantu abaninzi. Ukuthanda kwangaphakathi kubona indlela ukukhanya kwelanga kuthatha indawo yesikhumbuzo salo mhlaba xa kuqala ukudubula usuku. Ndicinga ukuba ukufunda imiba ehamba kunye nohlanga kuthathwa kude kwezinye iindawo ezilungileyo.

Andiqondi ukuba ukhona umsebenzi wokuzonwabisa owohlukileyo othandwayo kwaye owenziwayo ngabantu bengingqi endihlala kuyo. Abantu balapho endihlala khona benza imisebenzi yokuzonwabisa eqhelekileyo kwaye eyenziwa ngabantu bonke kwiindawo ezininzi.

Ukhuphiswano endiye lwezemidlalo endiye ndithande ukulubukela eMzantsi Afrika lokhuphiswano lwezemidlalo yebhola ekhatywayo. Izinto ezifana neSoweto Dabi kuba luquka abantu abaninzi beentlanga ngeentlanga abezizwe ngezizwe ezininzi ezahlukeneyo kwaye lunika umdla kuba kusoloko kuxoxwa ngalo ixesha elide.

Umhlobo wam xa efuna ukuqala iqela lebhola ekhatywayo lolutsha kwingingqi esihlala kuyo, ndingaqala ngokumcebisa ukuba makaqale acele intlanganiso yabazali. Abacacisele ukuba kuza kwenzeka ntoni ngabantwana babo, abacele abantwana kubazali babo. Ndiphinde ndimncedise ukukhangela indawo aza kuvula kuyo ibala lokudlalela ibhola leyo. Ndiphinde ndimncedise ngokumcebisa nokumkhapha ndithi singene kwiminyango abanokufumana kuyo inkxaso yemali yokuqala iqela elo lebhola yakhe.

Ngokolwam uluvo zikhona iindawo kule ndawo endihlala kuyo ezinezixhobo zemidlalo kunye nezixhobo zokuzonwabisa ezifana neendawo zokudlalela, iindawo zokubambela emidlalo emininzi, iindawo ezifana neesinema. Kwaye ziyahlangabezana nezidingo zabahlali kakhulu.

Ngexesha lam lokuphumla ndingumntu othanda ukuchitha lonke elo xesha nosapho lwam kuba ukuchitha ixesha nosapho kubalulekile. Kuzenza sizive sixabisekile kubantu abasondele kakhulu kuthi, kuzenza kwenza ukuba nabo bazive ukuba ndibaxabisile, bazive bonwabile. Kwaye yindlela endinokubonisa ngayo uthando endinalo lwabo kuba ndingahlali nabo ixesha elide.

Abantwana bam esikolweni ndingathanda ukuba bazibandakanye kumdlalo yetafula, ithesi. Ndiyawuthanda umdlalo wetshesi ebantwaneni kuba uhluzisa ingqondo, wenza ukuba bahlale beqiqile ingqondo yabo isebenze ngokukhawuleza. Wenza ukuba baqale bacinge kanzulu ngaphambili kokuthatha isigqibo kwaye awunabo ubungozi.

Ngexesha lam lokuphumla ndithanda ukuzilolonga. Ndiyazilolonga ngokugxumagxuma ndidlale intambo kagqaphu ndizilolonge ngemishini yokuqinisa amalungu am omzimba.

Ukuba umhlobo wam ufuna ukuqala iqela lebhola ekhatywayo kwingingqi okanye kwindawo esihlala kuyo, ndingaqinisekisa ukuba ndimnika lonke uncedo aludingayo. Ndingaqinisekisa futhi ukuba iqela lakhe lizokuba yimpumelelo kodwa mna andiziboni ndidlalela iqela lakhe lebhola kuba mna andithandi ukudlala ibhola ekhatywayo, kunoko ndiyonwaba xa ndiyibukele ibhola ekhatywayo.

Into ethi qatha engqondweni xa kuthethwa nge imidlalo yebhodi yitshesi kuba itshesi inemiphumela emihle efana nokuba ihleli ingqondo yakho ihluzekile xa ungumntu omdala itshesi. Kwaye iyafundisa ukuba uqale ucinge kabanzi ngaphambili kokuba uthathe izigqibo ezizizo, kanti ayinabo nobungozi.

Into endicinga ukuba yayenziwe ngcono luphuhliso lweendawo zokudlalela.

Ukuba ndinokuchitha usuku lwam naliphina iqela lezemidlalo eMzantsi Afrika ndingakhetha ukuluchitha usuku lwam namaBhokoBhoko kuba ininzi into endingarhalela ukuyazi nokuyifunda kulo elo qela. Ndingathanda ukuba babelane nam ngezimvo zabo nangendlela abaye bazive ngayo xa bewinile iindebe ezininzi abadla ngokubuya nazo. Ndingathanda nokubabuza imibuzo efana nokuba, baye bazive njani kwiindawo apho baye bathi xa befika babuye bengaphathanga ndebe okanye bazive bengamkelekanga.

Uphuhliso olwenzekayo kulo kwaba kukulungiswa kwemigwaqo, kwaba khona ukuphuhliswa kweendawo zokudlalela, kwaba khona ukuphuhliswa kwezothutho nezeenqwelomoya.

Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba umgangatho weqela lesizwe lebhola ekhatywayo loMzantsi Afrika liya likhula, liyaphucuka kancinci kancinci. Kodwa oko akuthethi ukuba liliqela eligqwesileyo. Xa benokulungisa izinto ezimbalwa eziziziphene banokufikelela komnye umgangatho kwaye banokugqibela sele beliqela eligqwesileyo elidlala kwamanye amazwe.